Di dira gore go be boima for setšhaba, go fitlhelela tse ba di tlhoka mo ditirelong.

Ke dirisa data ya kgwedi. Ke reka le kgolo le masome a le robedi, fela ga nke e fetsa kgwedi, ka gonne ka nako tse dingwe o fitlhele e le gore go boima go fitlhelela tsa mafaratlhatlha, mme data e tsamaile ka pela.

Makgolo a mararo lesome nne a di ranta, mme ene e le ya kgwedi.

Ke data ya hundred gig-e e e ka ntumedisang, ebile nka fetsa kgwedi ka yone, mme ke rata e tsena mathomo a kgwedi.

Ke nna mo magaeng, ebile ga ke ise ke itemogele mafaratlhatlha a five G, mme fela ke dumela gore e ka dira tiro bobebe mo magaeng, ka gonne ka nako e ntsi re na le bothata ba network-e, mme fela, mafaratlhatlha a five G, fa ba bolela gore a ka pele, ke nagana a ka re thusa thata mo magaeng.

Nka lebelela pele gore o dirisa network-e e feng, morago ga moo, ka mo fa maele a gore o ka tsenya data e feng ka dikhoutu tsa network-e, o tlabe a e berekisa.

Fa data ya me e fedile ka pele ke emela gore ke nne le madi gore ke kgone go reka data, mme gore nka fokotsa gore data ya ka e sa fela ka pele, ke gore ke tswale le di-Apps tse e leng gore di ja data ke sa di berekiseng.

Ke ya, ke reka data ko lebenkeleng gore ke boloke madi. Ke dira gore fa data ya ka e fedile ka pele, ke sa gapeletsega go reka data e nngwe. Ke nne go fitlhela kgwedi e fela, ke reke data mafelo a kgwedi.

Ke rata go romelela tsala ya me data, mme fela ga ke itse dikgato tse nka di tsayang go mo romelela data.

Gore mo nakong e e tlang go etsiwa dithulaganyo tsa data, go nagana le gore gona le batho ba e leng gore ga ba diri, mme ba dirisa data go batla ditiro. Go na le bana ba sekolo ba dirisa data go dira ditiro tsa sekolo. Ka seo, tlhwatlhwa ya data e kgona go fitlhelela o mongwe le o mongwe.

Ee, ka seo se ruta barutwana, gore ba nne le maitemogelo a thekenoloji.

Ke nagana gore e ka dira dithuto tsa ditheo tse di kgolwane, gore e be bobebe bana ba dire ditiro tsa bona bobebe. Go se na le boima ba thekenoloji.

Ke rata technology e le ruri, mme fela AI ke yone ke bonang thata gore e ya ntsietsa. Ebile ke a rata go itse le coding, ke tse e leng gore ke lwela go di itse, ke ditlhaloganye.

Thekenoloji e gola ka gonne go na le baitseanape ba ba ikgatlhang sehuba, go bona go na le phetogo. Ke ka foo thekenoloji e golang ka teng.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go ka ntsha le tsa mafaratlhatlha. Seo batho ga ba kgone go se dira, mme batho ba kgona gore ba ka bua ba ja, seo botlhale jwa maitirelo ga a kgone go se dira.

Ka gonne, botlhale jwa maitirelo ke dikakanyo tsa batho. Fa batho ba ka se akanyetse botlhale jwa maitirelo, ga gona gore botlhale jwa maitirelo bo ka ikakanyetsa.

Bo dirile gore botshelo ka nako ya COVID-19 bo be bobebe, mme batho ba kgone go fitlhela thuso ka nako e e leng gore go a tlhokagala, go se boima le fa ebile go tswaletswe.

Di tshwana ka gore di go thusa gore o fitlhele thuso e o e tlhokang, mme di fapana ka gore bathusi o bua le bona ka mogala, mme chatbot-o o bua le bona ka melaetsa.

Batho ba le bantsi ga ba na kitso ya go dirisa botlhale jwa maitirelo, mme ditlamorago tsa botlhale jwa maitirelo ko ditirong ke gore di dira ditiro di be bobebe, di feleletse di dirile ditiro ka nako.

Didiriswa tse di botlhale ke computer-a, selela lethekeng le ATM, mme di thusa matshelo a rona ka go dira bobebe le gore ditiro tsa teng di be potlako.

Go ba bobebe go dira dilo tse dintsi, go tshwana le go ntsha madi ko bankeng, gago sa le boima. Go tshwana le ge o ka rata go romela madi, o ka sebedisa selelathekeng go sa gapeletsege.